Overdraft facility ke tshebetso e e banka e fang moreki tjhelete e ka hodima e teng account-ong ya hae. E sebetsa jwang? Mohlala, o ka kgona ho re re bankeng o na le lekgolo feela ha ba o file overdraft ya a makgolo a mahlano o ka kgona ho hula tjhelete e fihlang ho makgolo a tsheletseng e leng yona limit ya hao.

Ke kopa le hlahlobe file ya ka hape le etse tshebedisano mmoho. Hobane ha ke tlo kgona ho ema dilemo tse nne ka ofela. Bothata ba ka hona jwale ke na le ke na le ke na le bothata, ke na le maima. Bothatha bo hlokang ho rarollwa ka potlako. Ke kopa le le hlahlobe file ya ka le di-record tsa ka hore le njwetse hore di-results kapa diphuputso tse tholahetseng ke tsona tseo na. Nka se kgone ho dula dilemo tse nne ka ofela, nka se kgone. Ke a ka kopo, ka kopo.

Overdraft facility ke tjhelete eo e o e hlokang ka tshohanyetso. Ke tjhelete e ka hodima oo eo o nang leng yona account-ong. Ha o na le thousand Rand account-ong mme o apply-etse overdraft facility. O ka kgona ho sebedisa two thousand empa thousand e e nngwe e ke ya banka e tlo kenya di-interest. Ha o tlo e lefela, o tlo e lefela e se e se thousand Rand, o tlo e lefela e se na le interest ya teng ka hodimo.

Hello ntate. Cashsend eo ong send-etseng yona, ho thwa pin e fosahetseng. Ke kopa o o renew-e pin mo app-ong ya hao ya phone hore ke tle ke thole e ntjha, ke kgone ho fumana tjhelete ya cash send. Hobane e ya kgale ekare expire-rile kapa o nfile e e fosahetseng. Ke kopa o ntjhekele mo app-ong hore ke yona na, haebe e le yona ke kopa o etse e nngwe e tla o jwentsha hore renew pin o bo e rekuwa, o bo creator e nngwe hape o nromelle yona. Ke kgone ho ba fa moo shopong ba kgone ho ntshetsa tjhelete.

Ee, ke na le mamello ya ho leta hobane lefu le hlaha motho o se na , o sa lebella. Lefu ha re le plan jwalo ka lenyalo kapa kapa mokete wa party. Di-company tse tse etsang hore o lete for six months dikgwedi tse tsheletseng. Ba tseba hore nengneng rona rele batho o tlo bona mo motho wa heno a kula haholo holo holo holo holo o tlo o tlo kenya ka jeno beke e tlang ha o thola o hlokahetse, o tlamehile o claim-e. So ba batla hore o ba o fe nako allowances ya hore o kenye batho bao batlang ho ba kenya. O seka kenya batho hobane o batla ho etsa tjhelete ka bona ha o bona hore motho o a ka nna a hlokahala neng kapa neng o so mo kenya insurance-ng o batla ho tlo claim-a beke e tlang ha e sebetse jwalo ho wa lengwa hona le ntho e bitswang ke waiting period.

Hobane ke kwetse account pele ho nako, ho na le kotlo e ba e hulang. Ba nhlaloseditse hore ha ke qala ke boloka tjhelete ke sign-ile fatshe concent form le aggreement hore ke tlo e boloka dilemo tse tse hlano. Empa ke nna oo, ke se ke latile selemong sa boraro. Mme ba hula tjhelete ya bona ya kotlo e leng interest e yang ho bona hobane jwale ho ka ho ka netefatsa sephetho sa ka. Ha ka ba na le nnete aggreement-eng ya rona so ka ha ha ho le jwalo, ba hule ya bona ya kotlo. Hore ke hutse tjhelete pele ho nako e ka mature-ra.

Ka pono ya ka, motho ya leng self employed ya ikemetseng, o tshwanela ho ipatalla ditefo tsa hae tsa medical aid. Mme ha o sebelletsa motho, o tla ingodisetsa medical aid scheme mme o tlo lefa kgwedi le kgwedi di-premium tsa hao. Ba tla o bolella hore ke tjhelete e kae, hore mathata ha a hlaha o bo tseba hore wa kgona ho ya sepetlele kapa clinic-ing ya private.